Into enokwenza abantu abadala bathandabuze ukufuna unyango ziinkolelo abathi babe nazo. Ngamanye amaxesha baye babeke phambili inkolelo yesiNtu namayeza, loo nto ingabangela ukuba bangalufumani unyango olu lwangemihla ngemihla.

Ndicinga ukuba abantu abadala baseMzantsi Afrika baxabisiwe kuba xa kufikelele iminyaka ethile baye bafumane uncedo kuRhulumente oluza njengegranti kwaye ezibhedlela babekwa kuqala. Enye into.

Ewe, ndicinga ukuba imali yenkamnkam evela kuRhulumente inceda abantu abadala ukuba bafikelele kukhathalo lwempilo kuba ke abantu abadala baye babe nezigulo ezininzi ngoko ke kufuneka batye ukutya okusempilweni ukukhawulelana nokutya iipilisi zabo. Ngoko ke igranti iye incede kakhulu kuba abanintsi babo abaye abanawo kwalo misebenzi ngenxa yemeko. Igranti, ngabula inkamnkam, iye incede kakhulu ukukhawulelana neemeko zasemakhaya.

Kubalulekile ukuba utata lo abe kufutshane kwindlu yangasese. Xa ethe wabetheka uba makaphakame ngokukhawulezileyo aye ngakhona, into enokunceda kukuba abe nenapukeni. Amanapukeni abantu abadala kule mihla yinto eqhelekileyo kwaye ikhawulelana neemeko ezithi xa kwenzeke loo nto yenzekileyo uncedakale.

Ndingathetha naye ngesicelo esithi ikhaya likhaya ngoba kubekho umama. Umama wenza izinto ezincedisa ukwenza ubomi babantwana bube ngcono, ngoko ke ngcono kungcono azifumanele umntu azohlala naye ukuze angabi nasithukuthezi kuba xa kungekho umama ekhaya, ayilokhaya.

Ndingamxelela ndingamxelela ugogo ukuba makajonge ixesha elithile, lithi xa lifika athathe amayeza akhe okanye ndingathatha uxanduva mna kuthi xa kufike ixesha lokuba asele amayeza ndimtsalele umnxeba ndimxelele. Okanye unomathotholo lo wakhe ndingathi makajonge khona, xa kufikelele ixesha elithile athathe.

Kwikhaya labantu abadala kukho oogqirha kwaye noonontlalontle kunye noonesi abaye babe kufutshane, ngoko ke nantoni na enothi yenzeke kumzali uncedo soloko likufutshane kwaye kukho, ngabula silungu apho ziye zijonge ukutya umzali.

Oyena nobangela abantu baye bazive kanjalo kungenxa yokuba xa besisa abazali babo baye bazive ingathi bayabalahla kuba akukho mntu baye bamazi ozomnakekela umzali wabo, baya ngentliziyo yodwa.

Ndingaqinisekisa ngoba phambi kokuba ayifumane uyayiqonda ukuba le mali yonke impilo yakhe ixhomekeke kuyo ekutyeni ekuhambeni ekwenzeni yonke into, koko ke kubalulekile ngoba utatomncinci ayiqonde ukuba imali yakhe iyaphi naphi naphi.

Njengamntu omdala kubalulekile ukuba utatomncinci abe nendawo yokuhlala kunye nokutya kunye nemali azayisebenzisa yokukhwela xa ethe wanengxaki okanye elungiselela ukuyothatha iipilisi. Kubalulekile noba abe namalungiselelo mhla othi alandulele eli ukuze abantu kunye nabantwana bakhe bangasokoli.

Into yokuqala endinoyenza kukwazisa abaguli ukuba kwicala lamayeza iklinikhi ayimanga kakuhle ngoko ke ndiza kwenza isicelo kwabakhulu kunam ukuze uba ndifumane amayeza. Loo nto ingakhe ithathe ixesha kodwa ke njengogqirha ndingenza iinzame ezinothi zimise kancinci inkqubo yeklinikhi ukuze ekugqibeleni wonke umntu azofumana.

Eyona nto endinoyenza kukuba ndicele isigulane esi sibhale phantsi kunokuba ndithembe umntwana oneminyaka esixhenxe noxa kubalulekile kwaye enonika indlela ehlukileyo, kodwa kubalulekile isigulane esi sindinike ngokwaso uba ithini into. Ngoko ke ukubhala phantsi yeyona nto inondisebenzela ngcono.

Lo umyalezo ndingawudlulisa kwiingxeko zoo-social media ukuze wonke umntu awuve lo myalezo okanye uba le nto yenzeke ngeli thuba wonke umntu elindile kubalulekile ngoba kubizwe imithingi apho wonke umntu ezoba khona kuthethwe ngeendlela engazubakho ngayo iklinikhi ehambayo.

Ndicinga ukuba iklinikki ehambayo idlala indima enkulu kakhulu. Ukugxininisa, ezilalini apho abantu abangathathi ntweni kuye kube nzima ukuba baye eziklinikhi bakhwele iimoto, iklinikhi ehambayo ibakhawulela ngezo ndlela.

Ukuqala kwam undwendwela iziko lezempilo ndandiyokhupha izinyo. Yona indlela yokwenza yayingekho nzima, ndawo nandawo othi ungene kuyo kukho umntu ozokuxelela ukuba hayi eli licala lokwenza into ethile, eli licala lokwenza into ethile, ngoko ke yayingekho nzima. Ndaya ndaxelelwa ukuba icala lokukhupha amazinyo lingapha kodwa kufuneka uqale ubhalise uze ufumane iimpepha zakho. Ufumana kwakho iimpepha zakho kungona kulungelekileyo uba mawuye kule ndawo yokhupha amazinyo. Ngoko ke yayingekho nzima.